Dibanka di sekaseka lemorago la motho. Gore a motho wa dira kgotsa ga a dire. Motho o na le melato kgotsa dikoloto di le kae le gore o o di duela jang. O bereka kae le gore o amogela bokae ka kgwedi. O aroganya madi a gago jang ga o fetsa go o amogela le gore a o kgona go a dirisa ka tolamo.

Dilo tse o tshwanetse o di dirise mo karateng ya gago ya sekoloto. Ke fa o batla go aga ntlo, go duela sekolo kgotsa go duela ditirelo tsa tshoganyetso tse di tlhagellang motho mo botshelong. Sekai e ka nna go dirisa karata ya gago ya sekoloto go tsa kwa tlong, jaaka dijo fa o le mo tlalelelong ya madi.

Mokgwa o motho a dirisang madi ka o ne, ke o ne o netefatsang gore o newa madi a palo e kana kang. Re le batho re tshwanetse re ithute go dirisa madi sentle go ya ka ditlhokego tsa rona. Gore re seke ra dula re le mo dikolotong tse dintsi.

Gantsi fa batho ba adima madi ba dira diphoso tsa go sa duele melato e ba nang le yone e kwa morago. Fa ba sena go fiwa tetla ya go kry-a karata ya sekoloto. Ba dirisa madi a bone botlhaswa mo dintlheng tse di senang mosola kgotsa, mo dintlheng tse di seng botlhokwa mo botshelong. Batho ba tshwanetse ba ithute go dirisa madi. Ba duele dikoloto kgotsa melato ya bone e kwa morago.

Botlhokwa jwa go buisa le go tlhaloganya melawana, ke go thusa badirisi kgotsa badira kopo ba madi go duela diperesente di le dintsi tsa madi a ba adimang. Ba ka efoga go tseelwa dithoto tsa matlo a bone, fa ba badile melawana eo ya kopo.

le go tlhaloganya melawana ya maemo a tumelano ya karata go ka thusa motho go efoga, go dirisa madi botlhaswa le gore motho a efoge go duela madi a mantsi mo godimo ga a o a dirileng sekoloto sa ona. Fa o bala melawana go go thusa gore o itse le go efoga gore ga o palelwa ke go duela sekoloto, dithoto tsa gago di seke di a tsewa ke banka kgotsa beng ba sekoloto.

Gantsi ba lebelela gore o dira kwa kae, diperesente tse o tshwanetseng o patele ka tsone a tiro e o e dirang ke ya leruri kgotsa ke ya nakwana. Hisetori ya gago ya go duela sekoloto le go bala melawana le ditaelo tsa banka pele o tsaya sekoloto.

Dilo tse di molemo tsa go dira overdraft ke gore o kgona go dirisa madi ga o a tlhoka. O kgona go a duela mo nakong e khutshwane. Tse di borai ke gore diperesente tsa teng tsa go a duela di kwa godimo. O dula o le mo dikolotong ebile o iphitlhela o dirisa madi botlhaswa ga o tswe mo dikolotong.